Into ekhuthazayo nentle ngemidiya yokuncokola kukuba abantu bayakwazi udibana benze into ezibonwabisayo nezinto abanazo abazithandayo ezifanayo bona bobabini okanye bobathathu kuxhomekeka elo nani. Umntu uyakwazi udibana netshomi yakhe okanye nomhlobo wakhe owamgqibela kudala, badibane ke bancokole benze ezo zinto babetshomene ngazo okanye babehlobene ngazo besakhula. Imidiya yokuncokola iye ke ivulele amacango abantwana ukuba babone ezinye izinto abangaziqhelanga kwiindawo abakhulele kuzo, batsho ke bakwazi ukuzizama.

Ukuphumelela kweqela lombhoxo laseMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi kwaye kwasimanya sililizwe kuba umntu omhlophe wayecalucalula umntu omnyama ngokwebala. Olu phumelelo lwaye lwasidibanisa sabhiyoza saneqhayiya nebhongo lokuba nokuba umntu unjani ngokwebala usuka kweli lizwe, saye sadibana ngolo hlobo ke. Umntu omnyama nomhlophe ebhiyozela iqela leli lombhoxo kuba liwine indebe yehlabathi.

Owona mdlalo ugqwese kuwo kakhulu uMzantsi Afrika ngumdlalo wombhoxo kuba ke sesithathe iindebe ezintlanu sililizwe kulo umdlalo. Sathatha ke neendebe ezingezinye zamanani aphantsi we-senior team yee-servants nazo zineendebe zomhlaba kulo mdlalo wombhoxo. Ndingatsho ndithi ke owona mdlalo ogqwesa kakhulu kuwo uMzantsi Afrika ngumdlalo wombhoxo.

Ndicinga ukuba yenziwa kukuba kukho omnye umdlalo oyi-basketball oye afane nalo uyibhola yomnyazi udlalwa ngamanina. And enye into eye eyenza loo nto kukuba ngumdlalo obukwa njengoba ngumdlalo wamanina ngaphezu kokuba ingumdlalo wamadoda, kuba ke amadoda amanintsi aye akhethe udlala i-basketball ukuba iye ingowona mdlalo uyeleleleneyo kunalo womnyazi. Ndicinga uba ezi zizathu ndisandozitsho zitsho zezona zigqwesileyo phambili ezibangela ukuba lo mdlalo womnyazi ungabi namadoda amaninzi.

Umdlalo webhola ungenelo luncede kakhulu kuba kulutsha lwabantu abamnyama lutsho lafumanisa lutsho lafumana uphuhliso ngakumbi ezilalini nasezilokishini. Siyabona nangoku ukuba iqela loMzantsi Afrika lenza bhetele noko kuba liphikha ulutsha olo lusuka kwi-development lunceda ngokuba luncedwe lolu ngenelo lokuba kungakhethwa kungakhethwa minyaka kungakhethwa bala kukhethwe italente umntu anayo nesakhono sakhe.

Kuye kuvuleke amathuba omsebenzi amanintsi kumasebe amanintsi ukuquka i -security, ukuquka i-service zemoto uba abantu baye baphinde babuye estediyamu xa beyobukela, ukuquka i-steward abantu bagade abantu abaninzi, ukuquka i-ticket steward abantu abathatha amatikiti ezigeythini kwezi zitediyamu zohlukeneyo, ii-project managers nee-event managers abantu abazohoya ukuba le tumente ihamba kakuhle. Besendibalile ke i-securities zemini zigade abantu abafuna ukungena ebaleni, abantu abafuna ukwenza ubundlobongela ebaleni nabantu abafuna ukwenza unothanda estediyamu.

Oyena mdlali endimthandayo kwibhola ekhatywayo nguSimphiwe Tshabalala kuba ke waye wasikorela inqaku lokuqala lendebe yehlabathi sililizwe loMzantsi Afrika and wayedlalela iqela endilithandayo iKaizer Chiefs and wayengumdlali odlala kakuhle ibhola ekhatywayo, eziphethe kakuhle engafani avele ethivini esenza izinto eziphuma ecaleni. Ingumntu abantwana abakwazi ujonga kuye njengomntu oziphethe kakuhle noziphethe ngomdlali kakuhle ngaphandle ebholeni. Ayingomntu wayefane atyholwe ngezinto zoba usele okanye wenze into ephuma ecaleni. Nguye i-role model erayithi for abantwana uSiphiwe Tshabalala, inganguye ke lo mdlali ndithetha ngaye.